Izinkampani zamabhasi ahamba amabanga amade, angakwazi ukuvikela izimo zokuthi kudaleke ingozi yebhasi ngenxa yokuzumeka komshayeli, ngokuthi, akhe iziteshi ezindaweni ezithile, ezizohlinzeka abashayeli ngendawo yokulala, ephephile, futhi entofontofo. Lokhu kuzosiza kakhulu emphakathini ukuthi bashayele bephilile futhi bangozeli.

Ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ithikithi lami lesitimela angisaliboni. Bengicela ukuba ningisize, ngilicinge ngize ngilithole ngoba nginesiqiniseko sokuthi ngilithengile. Ngiyaxolisa kakhulu ngokudala isiphithiphithi, kepha ngiyadinga ukuhamba. Ngicela ukubekezelelwa, ngilifune ngize ngilithole.

Yebo, kuke kwenzeka. Kuleso simo kuye kudingeke ukuba uvule umakhalekhukhwini wakho, noma ilephuthophu yakho. le oyisebenzisile ukuthenga ithikithi lebhasi. Yilapho okuzovela khona irisithi yokuthi uthengile nini, ngamalini, futhi ulithenga kubani. Lokho kuzosiza njengesiqiniseko sokuthi awuwaqambi amanga, futhi nangempela ithikithi le bhasi ulitholile.

Chabo, angivumelani nokushiswa kwamasondo nezakhiwo uma kuneziteleka zamatekisi. Ukulungisa inkinga akudingi ukuba udale enye inkinga. Ukushiswa amathayi kungcolisa umoya, futhi kufakwa osomatekisi ezindlekweni ezinkulu, kanti ukushisa kwezakhiwo kulimaza umphakathi kakhulu. Futhi nohulumeni kuyamulimaza, ngoba isuke sekufanele ukuthi aqale phansi alethe uhlelo olusha lwengqalasizinda kwaleso sakhiwo esishayisiweyo.

Umbono uthi akubo bonke osomatekisi abangayilandeli imithetho yemigwaqo. Kunaleyo ngxenye engayilandeli, kunaleyo ngxenye eyilandelayo umthetho womgwaqo. Lokhu ngikusho ngoba sengike ngagibela amakhumbi ahlukahlukene futhi ngakubona lokhu. Abanye babo, bayayilandela imithetho, kanti abanye babo, abayilandeli neze.

Into engiyibhekayo lapho ngikhetha inkampani yamabhasi ahamba amabanga amade, ngiye ngibheke amabhasi ukuthi ngabe asesimeni esilungile na futhi ngiye ngibheke umlando waleyo nkampani ekuphatheni abagibeli. Okunye okuye kubhekwe, kuye kubhekwe izingozi ezingase zidaleke, noma ezadalwa yileyo nkampani yamabhasi, nokuthi ngabe yini eyenziwa ukuvikela ukuthi lokhu kungenzeki ngokuzayo.

Sawubona nogada. Ngikhathazekile ukuthi isitimela asikafiki kuze kube yilesi sikhathi. Okubi kakhulu ukuthi lokhu kubeka umsebenzi wami engcupheni, ngoba kufanele ngifinyelele emsebenzini ngalesi sikhathi. Ngicela ukubuza isizathu okuyisona esenza izitimela zingasigcini isikhathi, nokuthi nihlose ukwenzani na ngalokhu ukuze kungaqhubeka nokwenzeka?

Ngesikhathi lapho ngisebenzisa ibhasi ngihamba indawo engangivakashela, konke kwahamba kahle. Izihlalo zazihlezi kahle, futhi zinikeza ukuphumula okwanele. Umshayeli wayehamba kahle ngesivinini esamukelekile.

Lokho kuye kudinge ukuthi umshayeli ake ame kancane ukushayela, ebese exoxisana nabagibeli mayelana nemali. Okungenzeka ukuthi abagibeli bazovolontiya ukugcwalisela leyo mali eshodayo, okanye yena umshayeli uzoba nozwelo lokuqhubeka nohambo. Okanye lowo okhiphe imali engaphelele uzosibona isidingo sokuba aqhubeke akhokhe, bese konke kuhamba ngendlela.

Yebo, ukhona engimaziyo owabhekana naleyo nkinga yokubanjwa inkunzi esebenzisa izimoto zenkampani ezifana no-Uber no-Bolt. Lokhu kwenzeka ngokuthi agibele imoto azitshela ukuthi eyalezi zinkampani, kanti ishayelwa izigebengu. Lapho khona wamphucwa konke anakho.

Lokhu angizizwa nhlobo kahle ngakho. Kwazise ukuthi izinga lethu lokubala alilingani. Manje uma usuphoqelekile ukuthi ubale imali, ungase udale amaphutha. Lokho okuyokwenza ubukeke kabi kwabanye abagibeli, kanti futhi akukho wena oye ukuthole njengesinxephezelo somsebenzi wakho. Kepha ukwenza ngoba uphoqiwe futhi ufuna ukugibela.